Dikgaisano tsa boditšhabatšhaba tsa moAforika Borwa di tlhotlheletsa bašwa gore le bone ba ithute ka diatlelete le go sa di tseye botsatsa. Di ba lemosa gore diatlelete ga se metshameko fela mme ke sengwe se ba ka iphidisang ka sone. Di tlhotlheletsa bašwa gore ba tswe mo dilong tse di sa siamang mme ba dirise nako ya bone go tshameka metshameko mo lefelong la bone gore ba nne batho setšhabeng.

Melemo ya boitekanelo e e ka nnang teng fa o tshameka metshameko ke gore o ka tokafatsa kelelo ya madi mo mmeleng, wa tiisa marapo le mesifa ya gago, go nna le maatla a go itshoka, le go fokotsa botsogo jwa tlhaloganyo. E ka thusa gape le go laola boima jwa mmele le go tokafala ga maikutlo.

Go palelwa go na le ditlamorago tsa go ka dira gore motho a seka a itshepa gore o na le bokgoni. A ka ikobonya ebile go ka mo ama le mo tlhaloganyong. Bathapisi le bagakolodi ba ka thusa ka go go rotloetsa, go go ema nokeng, le go gofa dithuto tse di atologileng.

Mananeo a metshameko le mekgatlho e e rulagantsweng e ka tlhomamisa gore bašwa ba ba tswang mo maemong a a farologaneng ba ithuta le go tlhaloganya ka metshameko le go ba ruta ka botlhokwa jwa ona mme le go itse gore ba ka itshidisa ka ona ga fela ba ka ikemisetsa go e tshameka.

Metshameko ya sesheng ya bana e na le melemo mo baneng ka gore e ba thusa ka kgolo e e siameng ya tlhaloganyo le le ka tlhokomelo ya mmele le gore ba gole ba itse gore motho ke motho ka batho ka gonne ba tla be ba itse go tshamekisana sentle le bana ba bangwe.

Go rotloetsa go farologana le go nna le seabe ga bašwa mo metshamekong. Go lebane le dikgwetlho tse di jaaka go fenya mekgwa ya setso e e dirang gore go fenya e nne selo se se tlang pele. Go netefatsa gore mongwe le mongwe o kgona go fitlhelela metshameko le go lwantsha kgethololo e e ka nnang teng.

Batho ba ba nnang ko magaeng ga ba na motlakase, ga ba na phitlhelelo ya go ka nna le data ebile ga ba na le megala ya segompieno. Ba sa ntse ba le kwa morago ga go tla mo dilong tsa mafaratlhatlha. Metshameko e e bonolo go ka e ifitlhelela mo inthaneteng e akaretsa kgwele ya dinao, go tshameko dikoloi le ya dikarata.

Motshameko wa kwa ntle o ke sa bolong go batla go o leka ke hockey. E sa ntse e le mo lenaneong la keletso ya me ka gonne nka itumela thata ga nka o tlhaloganya le go itse gore o tshamekiwa jang gore le nna ke tle ke kgone go tlhalosetsa motho yo mongwe le go mo ruta ka ona.

Melemo ya go dira tshingwana ya merogo mo lelapeng ke gore e kgona go le kopanya jaaka lelapa. E re thusa gape go boloka madi ka gonne ga re saya go reka ko mabenkeleng ge re tlhoka merogo. Bokgoni jo nka nnang le bone ke go itse pharologano ya mmu le go itse ka dijalo gore di jalwa setlha sefeng le gore ke dijalo tse feng tse di tlhokang metsi a mantsi kgotsa a mannye.

Metshameko ya setso e ke e itseng e akaretsa kgati, diketo, , skipping le morabaraba. Metshameko ya setso ga e sa tlhole e tshamekiwa thata go tshwana le mo malobeng ka gore bana ba segompieno ba golela mo setegeniking ga ba kopane jaaka bana ba tshwanetse go tshameka ko lebaleng.

Go fenya dikgoreletsi tseno baagi ba ka kgona go beeletsa mo ditheong tse di akaretsang batho botlhe. Ba neela ka mananeo a tlhwatlhwa e e kgonegang, ba tshegetsa thulaganyo e e fetoga-fetogang le go rotloetsa tikologo e e siameng ya metshameko e e dirang gore go ipeelela metshameko le go tshameka ka tsela e e siameng e nne selo se se tlang pele.